Xivutiso xo sungula lexi ni nga ta vutisa muchayeri wa xihahampfhuka, i ku i swi tivisa ku yini ku ri loko xihahampfhuka xi ze xi suka hansi xi ya henhla xi fane xi famba hi ndlela yihi or xi fanele xi jikela kwini nkarhi muni ku ri va ya fika laha va yaka kona?

Mina a ndzi ta lava ku famba ndzi ya eChina, ni ya ni ya dyondza mahanyelo ya vona. Hikuva ndzi vona lomu eka ti-Facebook-u va kombisa vutlhari lebyi vana va vona va nga na byona lomu eswikolweni. A va dyondzi ku fana na hina laha laha makaya, vona va dyondza va karhi va endla ti-practical-i hi nkarhi wun'we. A ni lavaka ku ya vona ngopfungopfu swona ku i ntiyiso na leswi hi swi vonaka.

Hi nga kuma mintirho ivi a kaya ka hina hikuva hi na jarata lerikulu, hi nga aka na ti-room-u hi kota ku amukela lava taka va huma kule va kota ku kuma byietlelo. Hi ndlela yaleyo hi kuma mali hina, vona va kuma byietlelo, va kota ku pfuka va ya entirhweni.

Xo sungula a ndzi ta n'wi vutisa leswaku, va khomiwa kahle na loko va ri endzeni ka xihahampfhuka? Xa vumbirhi a ndzi ta n'wi vutisa ku va hola mali muni? Hi mhaka ku na mina loko na ha kula ndzi navela ku va mutirhi wa le ndzeni ka xihahampfhuka. Xa vunharhu, a ndzi ta vutisa ku loko se va fikile or loko va ri moyeni i va titwa njhani or swi twala njhani ku va u tikuma u ri ndzeni ka xihahampfhuka, i kha i vona le hansi le. Hikuva mina na ti tiva, na chava mpfhuka wa le henhla swinene.

A ni se tshama ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka kambe.

Ku hlwela ka swihahampfhuka swi na switandzhaku swo tala eka mabindzu, hikuva minxavo swa endleka yi ya ehansi kun'wanyana minxavo swa endla yi ya ehenhla ngopfu. Hi ndlela yeleyo lava lavaku ku famba hi swona swihahampfhuka, va boheka ku ri va cinca miehleketo va nga ha fambi hi swona swihahampfuka sweswo. Va boheka ku va buka swin'wanyani futhifuthi leswi swi nga ta va vangela ku xava hi ti-price ta le henhla. Mabindzu ya vuyeriwa? A ya vuyeriwi hikuva na vona va luzekeriwa.

Magoza lawa u nga wa tekaka loko u nga si khandziya xihahampfhuka, i ku tiyisisa leswaku u ri pulanerile riendzo ra wena? U pakile hinkwaswo ebegeni ya wena leswi u nga ta swi lava loko u tshamile swo fana na tibuku to hlaya ta ku ku hungasa laha endleleni, ta switori hikuva tifoni a ti laveki endzeni ka xihahampfhuka na swakudya swo swo ku hungasa enon'wini, handle ka leswi va ku nyikaka swona endzeni ka xihahampfhuka, kambe leswi swi tsakisaka wena n'wini. U fanele u va u tiva na ku riendzo ra wena ri lehe ku ya fika kwini, na ku u ta lava yini, na ku u ya kwini u ya lava yini.

N'winyi wa ndhawu wo vuyeriwa hi ku va na mali yo tala. U u kuma mali yo tala swinene. Na yena u tirhisa mali ya ku tala swinene ku tiyisisa leswaku mavhengele lawa ya nga na kona lahaya erivaleni ra swihahampfhuka, ya tshama ya ri kona vanhu va kuma leswi va swi lavaka. Na yena a kuma mali ya yena ya ku kurisa mabindzu ya yena a ya mahlweni.

Vukorhokeri bya mabazi eka ndhawu ya ka hina a bya ha tshembeki, na mabazi a ya ha fambi eka ndhawu liya yi ni tshamaka ka yona. Hikuva mabazi yo tala a ya ha tshwa laha ndleleni ya rhwale vakhandziyi, kasi man'wanyani a mo stuck-a kwala ndleleni. Hi ndlela yeleyo vakhandziyi va dlhine va huma eka timhaka ta mabazi, na vinyi va mabazi va dlhine va nga ha ma tisi. Mabazi a ya tirhisiwi la ka hina, ku tirhisiwa tithekisi ntsena.

Leswi swi endliwaka ku fana na le madorobeni eJoni, va endla switichi swa mindzhuti ya ku wisela laha makaya. Na ndhawu ya ku xava kona mathikithi ku nga ri ku munhu u ta tirhisa mali masiku hinkwawo. Hikuva laha makaya hi khandziya hi hi mali a ku na ku u ta xava thikithi, loko u fika exitichini xa mabazi. Loko ku na mpfula, u fanele u yima mpfula yi ku nela. Loko vo ringeta ku antswisa va endla mindzhuti va endla na switulu swo wisela, ku fana na leswi swi nga endlisiwa xiswona eJoni. Ku fana na mabazi ya Reavaya, ma vona ku na Reavaya station, sweswo sweswo. Loko vo swi endla na laha makaya swi nga antswa ngopfu.

Bya va khumba swinene hikuva ku na tindhawu tin'wanyana laha makaya, loko bazi ra fayifi ro ze ri hundza, a ku na thekisi leyi nga ta ya eka ndhawu yeleyo. Va fanele va yimela mundzuku nakambe hi fayifi va va va ri kona hi nkarhi, kumbexana hi eight. Vo tala va tsandzeka ku fika emitirhweni, van'wanyana va hlongoliwa emitirhweni ya vona hikwalaho ka ku pfumala swifambo.

Muthori wa mina ni nga n'wi byela leswaku bazi ra mina leri ni taka hi rona entirhweni, ri ni ku hlwelanyana eka siku ra namuntlha. Hikwalaho ndzi fona ka ha ri na nkarhi ndzi mi tivisa leswaku swa endleka ndzi nga fiki entirhweni eka siku ra namuntlha. Loko ndzo fika ndzi ta fika ku ri leti swinene, hikuva a ni sure ku bazi ra ta fika or a ri nge fiki ni kombela mi ni khomela.

Swi va khumba hikuva mali yi va yi nga ri kona nakona mali ya masiku lawa a ya ha ri na ntikelo ku fana na khale.

Leswi swi nga hi khumba hi ndlela liya ya ku loko hi lava ku ti humesa eka ndyangu wa ka hina ku boheka ku ri van'wanyana va sala ekaya hikuva minxavo ya mathikithi yi va yi ri henhle leswiya swa ku a hi nge koti ku hakela vanhu hinkwavo va laha kaya ni huma eka ndyangu wa nambara leyikulu ya le henhle swinene.

Swivangelo leswi swi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka i ku khweza ka minxavo ya loko ndzi langutile nakona va fane va hakela vatirhi va vona lava va chayelaka mabazi lawa va tlhela va lunghisa mabazi ndzi vona ingaku hi swona swi endlaku leswaku tihakelo ti tlakuka.

E-e, vadyuhari a va kumi swihunguto eka swofamba swa mani na mani wun'wani na un'wani loko o ze a hundza eka malembe ya three ku sukela eka n'wana lontsongo ku fika eka vadyuhari ku hakeriwa hi nxavo wun'we a va hlawuli leswaku mani i mudyuhari mani i xihlangi nyana hinkwaswo swa fana.

Ina, mina a ndzi ta n'wi pfuna ku xava thikithi ra bazi hikuva ndzi va ndzi swi vona leswaku wa hluleka ene u fanele a nghena ebazini hambiloko ndzi nga tivi leswaku u ya kwini u ta kuma ku ri eka nkarhi wun'wanyana u fanele a ya fika endhawini ya vupfuneto a kota a ku kuma maphilisi ya yena kumbexani swin'wani leswi ni nga swi tiviki swi ti humelelaku kwala vuton'wini byebyi na ku va ni ri na mbilu ya kahle swinene.

Swi nga va pfuna ku hlayisa mali ya vona ya peceni ku ri va kota ku yi tirhisela swin'wanyana leswi nga na nkoka hikuva mali leyi va yi peceni a yi ringanelanga ku endla timfanelo leti ti nga helela hikwalaho ka ku ku va minxavo yi tshama yi tlakukile ku nga ri ya swifambo ntsena kambe na swakudya na swin'wanyana na leswi hi hanyaka hi swona.

Khadi ra vutlhari ri pfuna hi ku u hakela kan'we en'hwetini a swi fani na loko u famba hi xifambo xa mani na mani u nga ta hakela masiku hinkwawo hi mali nakona loko u xava khadi ra vutlhari u hakela kan'we nakona hi nxavo wa le hansi a swi fani na lava va hakelaka masiku hinkwawo hi voko hikuva swa va durhela swinene.

Smart card, swi fana na smart ID nakona eka vukorhokeri bya mabazi loko u nghena ebazini u teka smart card xa wena u nyiketa muchayeri a endla hi xona swi fana na loko u hakerini hi khadi ra wena ra le bange hikuva mali yi va yi ri kona hala ndzeni ka smart card xa wena ntsena loko u ri cherile mali hala ndzeni.

Ina, mina a ndzi ta ri tirhisa hi mhaka ku ri u hakela kan'we hi n'hweti a swi boheki ku u tshama u ri na mali masiku hinkwawo xa wena i ku loko u kume mali u hakela kan'we u hakela n'hweti hinkwayo ku ri u nga ha vileli hi ku mali ya ku khandziya bazi mundzuku u ya yi kuma kwini wa swi tiva ku mali ya bazi yi va yi ri kona ndzeni ka smart card.

A ku na mintlhontlho yo karhata swinene a swi khathaleki ku u hakela hi mali kumbexana hi smart card hinkwaswo swa fana ku hambana loku ku nga kona i ku wena u va u hakela hi khadi kumbexana van'wanyana va hakela hi mali swiphiqo swi to va ntsena loko muchini wa ku nghenisa khadi ebazini u nga ri eku tirheni hi ndlela yaleyo u ta tsandzeka ku ya fika laha u yaka kona.

Lexi xi endlaka ku va na ku kokela ndzhaku ka ku famba ka swihahampfhuka kumbe swihahampfhuka eka rivala ra swihahampfhuka mina loko ndzi langutile ndzi vona onge i maxelo ya laha xihahampfhuka xi faneleke xi va xi suka xi ri kona kumbe loko va heta ku endla vukambisisi bya vona va kuma ku maxelo ya laha xi faneleke xihaha xi ya kona a ya yimanga kahle hi ndlela yeleyo va fanele va tshama va yimela ku vona ku maxelo ya njhani ku kota ku hlayisa vutomi bya vakhandziyi va xihahampfhuka na lava va xi rheyilaka.

Ina, mina loko ndzi langutile ndzi vona swi fanerile hikuva na mikarhi ya cinca lembe na lembe eka ikhonomi ya hina ya Afrika-Dzonga ku va na ku cinca ko ko karhi hi mayelana na swa timali swilo mixavo ya swona yi le henhla eka masiku lawa na tipetirolo na ti-diesel-e naswona swa tlakuka swifambo leswi va fambaku hi swona ku fana na mabazi na tithekisi va fane va chela petiroli ya ku kota ku yisa vakhandziyi lomu va yaka kona hikwalaho mali yi fane yi hakeriwa yi ringanela yi tlhela yi kota ku hakela vachayeri hikuva na vona va va va ri ntirhweni.

Swona i timhaka ta kahle ngopfu ku va vana va tlurisana patu loko va ya exikolweni ku tiyisisa vuhlayiseki bya vana van'wanyana kambe loko ndzi langutile a ndzi vona ingaku swi fanerile leswaku ku thoriwa vanhu lavakulu lava va nga ta langutana na ntirho wolowo wo tsemakanyisa vana mapatu siku na siku hikuva na lavan'wanyani na vona ku va ku ri vana nakona a va lavi ku dyeriwa nkarhi wa ku fika hi nkarhi exikolweni swi fanele swi endliwa hi vanhu lavakulu va tshama va karhi va swi tiva leswaku i ntirho wa vona wa siku na siku ku tiyisisa leswaku vana va hlayisekile hikuva va ta va va hola mali.

Loko ndzo va ndzi endla vutiolori hi xikanyakanya ndzi fika kun'wanyana loko ndza ha wisile va ndzi yivela xona ndzi nga teka riqingho ra mina exikhwameni ndzi fonela lava nga kusuhani kumbe ndzi huwelela laha ndzi nga kona hi ku twisisa leswaku un'wanyana u ta ni twa loko sweswo swi nga pfuni ndzi ta teka riqingho ra mina ndzi fonela xitichi xa maphorisa leswaku va ta va ta va ta ndzi pfuna.

Loko u famba hi milenge ekusuhi na patu u tiyisisa leswaku u fambela emakumu u nga ngheni endzeni ka patu loko ri ri na xikontiri chika u fambela laha hansi laha ku nga na misava u nga ngheni endleleni u languta u pfula ni tindleve leswaku u tiyisisa vuhlayiseki bya wena u pfula tindleve na matihlo u languta laha u yaka kona naswona u fambela makumu ka patu loko wo endla hi ndlela yeleyo u ta va u hlayisekile.

Ku hambana ka mabazi lawa i ku Intercape swichudeni vadyuhari na vantshwa kumbe munhu un'wana na un'wana a va hakeli ku fana minxavo yi pfa yi chikisiwa hi minkarhi yin'wanyana Busco yona minxavo ya yona ya mathikithi va ya hi ku u ya kwini nkarhi muni wa swi kota ku tirhisa ndlela yo leha kumbe leyo koma yi ku nghenisa hi tindhawu to hambanahambana leyi ya mahetelelo Myboet yi chipile swinene mixavo ya kona yi le hansi nakona wa swi kota ku ti langela leswi wena swi tsakisaka wena.

Mina a ndzi ta byela Khensani leswaku a hoxa n'wana wa yena eka bazi ra Intercape hikuva ri fanerile ku famba mpfhuka lowo leha swinene nakona ri nghena ematikweni yo hlaya ya ku hambanahambana swi fanerile leswaku n'wana wa yena a famba hi xifambo lexi xi nga fanela xi nga ta n'wi fikisa laha a yaka kona hi nkarhi lowu nga pimiwa hi yena mhana n'wana na vuhlayiseki bya n'wana hi ndlela yeleyo.